Ditlamelwana tse di tlhokang go thusa bagodi mo tikologong ya rona, ke go aga dikolo tsa pholo, go aga ditleliniki tsa pholo, go reka dithulaganyo tsa pholo, mme ha fa seo se phadile, ke go aga setlankana sa tikologo or go aga dikgaolo tsa pholo, go thusa bagodi ka madi le dikgoka, le go aga dikolo tsa pholo tse di nang le di kgaolo tsa tikologo.

Go botoka ka gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bona ka lebaka la gore ba lelapa ba na le tlotlo e e pelo-tlhomogi, mme dintlo tse di tlhokomelang bagodi di na le tlotlo e e senang pelo-tlhomogi, mme ba lelapa ba na le bogosi jo bo pelo-tlhomogi, mme kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ga o na bogosi jo bo pelo-tlhomogi. Ba lelapa ba nna mo tirong e e kelotlhoko mmogo mme ba dira dilo tsotlhe ka pelo-tlhomogi, mme ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi ga o na tiro e peo-tlhomogi, ba lelapa ba na le pelo e telele mme ba kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ga ba na dipelo tse telele le fa go ntse jalo ke bona gore dintlong tse di tlhokomelang bagodi di na le le le botlhokwa go akaretsa go thusa bagodi ba ba sa kgoneng go tlhokomelwa ke ba lelapa, go thusa bagodi ba ba nang le matshwao a kotsi.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka gore batsofe ke bao ba le bao ba mme go ba tlhokomela ke karolo ya rona, go aga maungo a batsofe fa ke se se botlhokwa gore ba tlhole ba itekanetse mme le go ba naya thuto, go reka , maikutlo a rona go ka bopa di tsela tse di farologaneng tsa go tlhokomela batsofe.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka gore batsofe ke bao ba kgatlhegele le bao ba tlhokomelwang go mme go ba tlhokomela ke karolo ya rona go aga maungo a batsofe ke se se botlhokwa gore ba tlhole ba itekanetse mme le go ba naya thuto, go reka maikutlo a rona go ka bopa le ditsela tse di farologaneng tsa go tlhokomela batsofe.

Lelapa le aga batsofe ka go aga maungo a bona go ba naya thuto le tlotlo, go ba tlhokomela, setšhaba sona se aga dikago le ditleliniki se aga dikgaolo tsa pholo ebile se thusa lelapa, se farologane go ya ka di kitso tsa gore mo ditsong tse di fetileng ba ne ba tlhokomelwa ke ba malapa a bona mme mo ditsong tse di sa feteng ba ne ba tlhokomelwa ke malapa a bona le setšhaba.

Tikologo ya thuto, tirelo ya tlotlo, tirelo ya bogosi, tirelo ya dijo, tirelo ya ntlo, tirelo ya dikgoka, tirelo ya thuto ya tikologo, ditirelo tse di tlamelwang ke ba lelapa la bogodi, setšhaba, puso le mafapha a pholo.

Mafelo a ka tlhokomelang bagodi ka ditleliniking tsa bagodi, mme a na le ditirelo tsa ka thuto, tlotlo le bogosi, dikolo tsa bagodi, dintlo tsa ba bagodi, makala a bagodi. Ditirelo tse ba fang tsona ke thuto ya tikologo, thuto ya matlotlo thuto ya bogosi dijo ntlo dikgoka ditirelo tseno di dumelelwa ke ba lelapa la ba bagodi sethaba bagodi. Mafelo a a go tlhokomelwa bagodi a nang le le lwantshana le go akaretsa go thusa bagodi ba ba sa kgone go tlhokomelwa ke ba lelapa go thusa bagodi ba ba nang le matshwao a a kotsi.

Ke akanya gore thulaganyo ya puso ya gone jaanong ya go tlhokomela batsofe e na le dilo tse di nne tse di botlhokwa, ebile e thusa ka go aga dikolo le ditleliniki tsa batsofe go aga dikgaolo tsa pholo go thusa lelapa le batsofe le go aga setlankana sa ditokologo.

Ke akanya gore phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e ama boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso le di ditsela tse di farologaneng, e aga maungo a bonang mo mmeleng, mme e ba naya thuso, e ba naya tlotlo, e ba thusa go nna mo ditirong le go ba thusa go nna pelotelele ebile e ba naya boleng jwa botshelo jo bo oketsegileng.

O tlhokomela fomoro ya go kopa ya kopo mo ofising ya puso yago tlhokomela batsofe mme o kopanya dipampiri tseo di batlegang, jaaka buka ya boitshupo le makwalo a ntlo fa o fetsa o naya badiri kgotsa mothusi wa kwa pusong dipampiri tseo go amogela phenšene ya gago o tshwanetse go tlhokomela mogala go tswa kwa ofising ya puso ya batlhokomedi ba tsofe mme o amogele phenšene ya gago.

Tšhelete ya phenšene ya puso yago tlhokomela batsofe e ka thusa batsofe ka gore ba lelapa morwalo wa bona wa madi o a fokotsega mme e thusa batsofe gore ba kgone go itlhokomela ga ba kgone go reka dilwana tse senang tsona ebile o kgona go thusa le gore batsofe ba kgone go reka dijo ka yona le tseo ba di tlhokang.

Motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le masome a thataro, mme ke ka ntlha ya gore puso e na le madi a a lekaneng gore a ba ka kgona go fa batsofe mme ka yone nako eo ke ka nako eleng gore motho oo ha a sa kgona go itirela mme le malwetse e nna a mantsi mo mmeleng le marapo ga a sa tia.

Batsofe ba ba ka bulelwa ka agelelwa ditleliniki gaufi le magae a bona mme go ka go ka rekiwa go hirwa le yona koloi e tla kgonang go ba isa dipetlele tsa magae a bona ka 'tsatsi ka 'tsatsi.

Gore batho ba ba tsofetseng ba kgone go fitlha dipetlele go ka rekiwa dikoloi tse di ka ba latang ko dintlong tsa bona kgotsa ko metseng ya bona mme le gona ba ka latelwa ka matsatsi ao ba tshwanetseng go ya dipetlele ka ona kgotsa go agiwe ditleliniki gaufi le magae a bona gore ba kgone go fitlha kgotsa baoki ba ye ko dintlong tsa bona go ba tlhokomela le go ba tlhola ka matsatsi a bona a go ya ditleliniking kgotsa dipetlele.

Mo ke dulang teng ke dula gaufi le dipetlele le ditleliniki mme fela dipetlele tseo le ditleliniki tseo ke tsa puso mme o tseya sebaka se se leele gore o ka fitlhela thuso ka gonne go phela go tletse batho ka metlha le ka matsatsi.

Ke batho ba le bantsi bao ba lwalang ba ba naleng malwetse mme fela ba sa kgone go fitlhela go ya kwa ditleliniking, mme go na le batsofe gona kwa mekhukhung ba ba sa kgoneng go tsamaya le go kaya ditleliniking, mme fa ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhile kwa mekhukhung di ka kgona go thusa balwetsi batho ba ba nnang mekhukhung, batsofe ba ba nnang mekhukhung le bana ba ba nnang mekhukhung.

Ke malwetse a a farologaneng go tshwana le bolwetse jwa sukiri fa opela ke meno jalo le jalo.

Fa tleliniki e le kgakala baagi ba amega ka gore ba palelwa ke go ya tleliniking ka gonne e kgakala, o ka fitlhela gore moagi ya lwalang yo ga a kgone go tsamaya, ga a kgone go dira sepe mme o tshwanetse a batle koloi e tla mo thusang go fitlha kwa tleliniking.